Tihuku ta swi kota ku endla mali yo tala epurasini. Ni vula leswi hi ku hikuva huku loko yi ri yin'we ya swi kota ku yi nga bebula tihuku to ndlhula makume mbirhi hi nkarhi wun'we Loko yi endlisa sweswo laha ya ka ku bebula ka yona wena tanihi n'wamapurasi a ku na lexi xi nga ku fambela, kumbe ku na lexi u nga hakela xona. Wena wo va na huku yin'we, yi ku tiselaka tihuku ta makume mbirhi. Ku ya hi nhlayo yaleyo swi vula leswaku u le ku endleni ka mali yo tala ngopfu loko tihuku letiya to tshuka ti kula u kota ku ti xavisa.

A nga tshuka a hlangane na khombo ya ku swimilana swi khomiwa hi mavabyi, swi nga kuli, swi fa. A nga hlangana na khombo ra dyandza, ku nga ha vi na ku nga ha vi na mati, swi oma, swi lova. A nga hlangana na khombo futhi loko ko tshuka ku nghene swin'wanyana swa swiharhi, kumbe swin'wana swa swidyaswimilana ensin'wini ya yena swi fika swi dya swimilana.

Lexi ni nga ta sungula ni xi languta i ku, ni nga ya kona etindhawini teto ni ya languta leswaku vana va swi tirhisa njhani swakudya leswi. A ku na lava va tekaku swakudya va cukumeta, a ku na lava va tekaku swakudya va tlanga hi swona. Endzhaku ka sweswo ni nga ringeta ku ri loko ni vona ku ri swakudya hi nguva yo karhi swi tele ni teka ni endla ndhawu leyi yo ni nga ta swi veka kona, ni langute ku loko ko tshuka ku ve na khombo ni ta ya kona ni ya teka ni va ni ya va nyika.

A ku va nga hi ndlela leyi mina a ni hleketa hi yona, nakantsongo. Averiwa ka misava, a ku va nga kahle tanihileswi mina a ni ku hleketise swona. Mina a ni twa swi ta va swi lunghile kumbe ku lulama loko misava a yi lo endlisiwa leswi vinyi va yona a va swi lavisile swona.

Nyimpfu yi na voya bya ulu, loko mbuti yi ta va yi ri na mavoya mo ka ma nga ri ma ulu. Hi minkama yin'wani muti ya hava na malebvu, kambe nyimpfu hi minkama hinkwayo a yi tshamanga yi va na malebvu.

A va kumi vanhu lava va nga ntokota sweswo ku swi tirhisa. Va nga ringeti ku teka munhu a nga tivi va n'wi nyika ku ri a tirhisa thekinoloji kumbe muchini wo tirhisa thekinoloji. Thekinoloji yi lava munhu loyi a yi tivaka, ku ri swilo swi ta kota ku famba hi ndlela.

Va nga nyika kumbe ku andza ndhawu ya van'wamapurasi leswaku yi kula. Va kota ku va rima swilo swa ku tala leswi swi nga endlaka leswaku va thola vanhu vo tala.

Vutivi bya vurimi byi huma eka lava hi nga kurisa hi vona. Vona va ti dyondzise hi voxe. Hina hi kuma dyondzo leyi a ka vona from ekaya. Hikokwalaho ka ku na le kaya ka rimiwa.

Ni vona ku ri swakudya swa kahle swi kahle a swi na mavabyi, a swi ni vangeli xiongolele. Nakona loko u dye swona wa tiya wa xurha u va kahle.

Masi mo virisiwa no mo ka ma nga virisiwangi a ma hambananga kule, hi ku vona ka mina emirini wa munhu ma tirha xilo xin'we.

Va nga hlangana na xiyimo or vuvabyi bya marhambu. Va nga tshuka va va na nkingha eka nhlana wa vona. Milenge ya vona yi nga karhala hi ku hatlisa. Va nga nakambe va nga va na vuvabyi bya xifuva.

I ku endla leswaku misava yi va yi basile, yi kuma mati yo enela, yi khomiwa hi ndlela leyi tivekeke leyi ku nga endliwa vulavisisi hi yona leswaku yi kahle eka yona, yi nga gandlagandliwi kumbe ku byalabyala swilo hi nkarhi wo ka wu nga fanelangi.

Hi ku ya hi ku twisisa rito solar, ni vona ku nga va ku ri vuendli bya ku endla gezi. Hikokwalaho ka ku solar i nchumu lowu wu nga xilo lexi xi khomelaka loko gezi ri nga ri kona.

I ntiyiso, i ntiyiso. Loko ku ri nkarhi wa ndhambi ku hava ku vurimi byi nga ya emahlweni.

I nyama nyama ka mbuti hi yona yi rhangaka emahlweni.

A va kumi tibuku ta swa vurimi leswaku va hlaya va kota ku va na vutivi byo enta hi vurimi. Va nga hlangana na swiyimo hinkwaswo swi va hlamarisa.

Swa tikisa hi ku hikuva na leswi va swi rimaka nxavo wa swona wu fanele wu ya ehenhla. Lava va swi rimaka na vona va lava ku ngeteriwa muholo.

A swi lulamanga nakatsongo. Loko munhu a kota ku endla xilo xo karhi a xi endla hi ndlela yo hetiseka, wo fanele a nyikiwa mali ya yena hi ku hetiseka.

Eya, swi na nkoka swinene swi na nkoka hikuva va kota ku tiva ku, eka ndlela ya van'wamapurasi mutwa lowu va nga ta hlangana na wona hi lowu wa njhani. Hikuva loko va nga swi tivi swa endleka va hlangana na wona mutwa lowu wu va tlhava va vhela va nga ha koti no tlakuka.

Swi kona swakudya swa tihomu leswi swi tivekeke ku leswi hi swona swa kahle. Nakona swi kahle ku ri tihomu ta wena ti nga dyi swin'wana na swin'wana tanihi tihomu leti ti nga endleriwa ku hanya emakaya ti dyaka xin'wana na xin'wana, ti nwaka mati man'wana na man'wana ti tlhela ti tlelaka ndhawu yin'wanyana na yin'wana.

Ni nga tirhisa mbulavulo wo hlantsweka kumbe lowu twisisekeke eka lava ni ni ni ni lerisaka vona. Hi ndlela ya ku un'wana na un'wana a kota ku twisisa leswi hina hi nga vatirhi hi lavaka swona. Ni veka mhaka leswi yi nga tshamisa swona na swirilo leswi swi nga endlisa xiswona.

I ku tiva ku ri misava yo karhi i lava ku yi endlisa ku yini. Ku yi pfupfunya u yi chela mati, ku ya yi ku kondza yi fikelela wena u lavaka kona. U chela manyoro loko ku lava manyoro, u langute na ku wena u lava ku byala yini. Leswi u lavaka ku swi byala swi lava misava yi ri ka xiyimo xa njhani.

Swi ya hi ku kumbe yi nga pfuna hi ndlela ya ku yi tisa vanhu lava nga ta hoxa mali eka ma bisimusi na ku tisa vaxavi vo tala eka business-e.

Swi ya hi ku swi endlisiwa ku yini, kambe swi nga tisa vanhu lava va nga ta hoxa mali eka bindzu, kumbe vanhu lava nga ta ta va ta xava eka rona bindzu rero.

Hi ku chela mati, misava ku kondza ku va na ndzhongo ku fikelela laha u yi lavaka kona.

Tinguluve ti fanele ku dya mihandzu na matsavu.

Ina, ndza swi tsakela hikokwalaho ka ku chizi yi endliwe hi masi ende masi ndza ma rhandza, naswona ma aka miri.

Wun'wana na wun'wana wa swi tiva leswaku loko a ta kota ku va a va ka tlhelo ra kahle hi swa timali u fane a swi endlisa ku yini hi nguva yo karhi.

Mimirhi leyi tirhisiwaka yi nga ti kuma yi vabyise vanhu hikokwalaho ka ku rihanyo ra munhu na rihanyo ra switsotswana a ri fani.

Swi swi hoxa xandla hi ndlela ya ku swi cinca leswi a swi hleriwile. Hikokwalaho ka ku ku hlela ka vanhu swa endleka va nga cheki timhaka ta maxelo, kumbe va hleketa leswaku maxelo ma ya va hi ndlela yo karhi wona ma cinca ma va hi ndlela yo karhi. Eka sweswo swi endla ku ri leswi a va pulane a va hleketise.

Swi endla leswaku swakudya swo ti kuma nxavo wa swona wu ri wa le henhla hikuva vanhu emadorobeni va kota ku xava naswona loko va xava ngopfu swi endla leswaku swilo swi durha.

Ndzi nga va wun'wana wa lava va va byaleke naswona ndzi nga tlhela ndzi va wun'wani wa la wa lava va pfuneteke eka swin'wana leswi nga ku endliweni kona epurasini.

Xivangelokulu ku ya hi mina i ku mali leyi va yi kumeke kona tanihi muholo i yitsongo a swi kotekali kumbe yi nge ringani ku munhu a hamba a ya kaya masiku hinkwawo a tlhela a vuya entirhweni a ngo tirhela ku holela ndlela ntsena.

U hoxa xandla hikuva swakudya swo tala leswi swi sirheleriweke etikweni ra Afrika-Dzonga swi huma eka vurimi.

I ku loko ku ze ku ndlandlamuxiwa madoroba swi endla leswaku mapurasi na wona ma tirha hi matimba naswona nhlayo ya swa vurimi yi fanele yi tala.

Ku na leyi vitaniwaka pit soil i misava leyi i nga kumaka u byala swimilana swa ku fana na vo matamatisi.

Wu kona nongonoko lowu vitaniwaka NYDA lowu pfunaka hi ku nyiketa vanhu switirhisiwa swa vurimi kumbe timali ku ri va kota ku xava switirhisiwa swa vurimi.

Ni ehleketa ku i bya nkoka hikuva leswi va swi rimeke kona emadorobeni va rima hi ku vona ku swi le ku pfumalekeni kumbe nhlayo ya swona i yitsongo leyi nga kona.

Ndzi nga vitana mpfuno ndzi tlhela ndzi swi tivisa eka vulawuri hikuva leswi swi endlekaka ensin'wini kumbe ndhawu ya vurimi swi nga va swi ri swikulu ku hundza matimba lama ya mina ni nga na wona so ni nga swi vika hinkwako.

A ndzi ta ringeta ku tirhisa leswi swi vuriwaka tikhamera naswona tin'wanyana a ni ta endla letiya ku ri tikhamera to ti famba emoyeni ku ri ni kota ku vona tindhawu leti hinkwato hi nkarhi wun'we.

Dyambu ri tisa ri endla leswaku swimilana swi va na vitamin C i ende swi kula kahle.

Swakudya swo tala swi hlayisiwa hi tindlela to hambana swin'wanyana swa omisiwa swin'wana swo swekiwa swin'wani ho swi tshikisa tanihileswi swi nga xiswona mina hi vumina ni nga va na ndhawu leyi ni vekaka swakudya sweswo naswona ku khiyiwa ku nga ngheni munhu hi nkarhi wa masiku na masiku.

Ina swi nga va swi boha ku ya hi mina swi nga va swi boha hikuva a wu tivi ku ri ku ta humelela yini ka mundzuku epurasini ra wena u nga onhakela hi swin'wana swa michini u nga ri na mali kambe loko u ri na insurance u hatla u kota ku pfuneka ku kuma michini wun'wana u kota ku tirha.

Ku nga va ku ri tindlela to tirhisana hi ndlela ya xavisa swakudya leswi swi nga laveki michini kumbe ku tirhiseriwa michini swi nga se fika evanhwini.

I ku sivela vukhamba kumbe vutsotsi lebyi byi nga kona kwale emadorobeni.

Ndzi rhandza muroho ya xipinachi miroho leyi u rhanga u yi virisa loko yi ya ku vupfuneni kumbe u vona ku mati lama nga ma cela u ma pimile ma hela hi loko u ta u faka tamatisi swi ta ya hi wena ku u wu lavisa ku yini wu va na cream kumbe wu nga vi na cream kambe mina ndzi wu rhandza na cream u faka cream or butter u wu tshika wu dzikelana.

Ni kule ni kha ni tiva ku hi tiya yo fana na Joko loko u yi mikisa na FG ya tshungula loko munhu a ri na .

I nseketelo wa ku nyikiwa swa vurimi munhu u fanele a tsarisela naswona i fanele a va a ri na purasi leri nga kona ri nga ku tirheni.

Hydroponics laha ku kurisiwaka swimilani kambe swi nga ri na misava.

Va nga tirhisa inthanete ku kona laha u nga endlanga kona hi tlela ro vo TikTok vo YouTube.

Va fanele va ti hlanganisa na tikhampani leti ti tirhisanaka na tikhampani leti ti nga le a handle.

A ndzi ta ku ka vona loko munhu a ringeta ku ti kurisa kumbe ku kurisa sekithara yo karhi a mi ngheneleli kambe ku ngheneleriwa laha munhu a lavaku ku kurisa sekithara leyi nga ta benefit a vanhu van'we ku nga ri vanhu hinkwavo mi la ma business lama na n'wina mi nghenelelaka ka wona ku ri ma survive-a.

Ma pfuna leswaku miri wa munhu wu kula kumbe hambi a kurile wu tiya marhambu ma nga vi lama ma tefeke.

Ti va pfuna hi ku vona swilo swo tala hi nkarhi wun'we nakona va kota ku vona vanhu lava vo ka va nga ri ku endleni leswi va nga tholeriwa swona epurasini.

Ku nga fikelela laha mapurasi ma nga ha veki kona van'wamapurasi hinkwavo va ti kuma va nga ha ri na ndhawu leyi va nga ta rimela ka yona naswona ku nga pfumaleka ka swakudya swo karhi.

Leyi miroho a yi tluriwi ku tsokotsa vunandzi na ku nyika matimba miroho yo kandzeriwa u nga swayi timanga.

Hawa hikuva loko ku nyikeriwa mapurasi ku tsemiwa kumbe ku tshikiwa ku rimiwa swakudya swo karhi leswi hi ku ya ka nkarhi hi nga ta swi lava.

I van'wamapurasi va le kaya hikuva vanhu lava tirhaka kona i vanhu lava nga kula hi swa vurimi va tiva vurimi hi vuenti.

Byi hunguti byi hungutekile hikuva ndhawu yin'wani ka a ku ri ndhawu ya vurimi yi tekiwile ku endliwa doroba hikokwalaho nhlayo ya swakudya yi hungutanile.

Ndhambi yi nga onha hikuva loko yi ba yi nga endla kumbe yi kavanyeta ku kula kumbe ntshovelo kumbe ku byala ka swimilana swo karhi.